Ukushintshashintsha kwendlela yokuthenga nendlela yokushayela umakhalekhukhwini kuphazamise kakhulu indlela yokusebenza kwamafoni. Umngani wami uke wahlangabezana nenkinga yokuthi esebenzise inombolo engayona mayelana neyefoni.

Ngokucabanga kwami kwi-inthanethi into engenziwa ukuthi inamba inamba yenkampani ethile mayingafani nenye inamba nkampani ethile. Ngokwezinamba ekuqaleni kwenamba lezi ezintathu ngaphambili ukuthi ka-Telkom uma usebenza usebenzise u-oh eight oh eight one mase ukuthi u-Cell C uma usebenza ungasebenzisi into efana njengaka-Telkom. Njengokuthi u-Cell C ungasebenzi oh six one kanjalo kanjani nakwezinye iy'nkampani ukuze sigweme le nto yokuthi abantu bangene benze ubugebengu.

Yebo mngani wami, Anathi, mngani wami bakhona abaculi ngala ngasekhaya and baningi-ke baningi. Ongaqala ngayo nje ulo uhlala owumakhelwane wami owaziwa uMsawawa oke okewacula ezindaweni ezinkulu ezifana njengo-Moses Mabhida enandisa umdlalo webhola kangangokuthi manje usejubalele, usewaziwa umhlaba wonke. Ukutholakala kwakhe ungamthola ku-Facebook uwuMsawawa uwuMsawawa the cool guy. Uphinde umthole uwuMsawawa underscore the cool guy. Uphinde futhi umthole nakwikhasi yokuxhumana u-Instagram uwuMsawawa dash kuphela. Ngiyabonga.

Siqale nje ngokuthi ey'nkundleni zokuxhumana kusuke kugcwele bonke abantu khona nabantu abalungile nabantu abalungile. Abantu abangalungile bajwayele kakhulu ukucwasa abantu abakhubazekile noma abaphila nesifo sokukhubazeka ngokomqondo. Bajwayele ukucwasa kakhulu abantu benze ngawo amahlaya benze ngabo amahlaya, baphinde benze nokunye okungalungile. Into indlela indlela esingayenza ukuthi bezizwe bevikelekile ukuthi sibaqhelanise nokusebenzisa kakhulu inthanethi, nanokuthi behlale endaweni sibakhele izindawo zokuthi nabo bazizwe bebalulekile, njengezindawo zokungena okungangena i-wheelchair esikoleni sezibhedlela yonke indawo.

Umakhalekhukhwini wami omdala unale nto le okuthiwa ikhamera kunye kunye ne-flashlight engaphambili nangemuva. Into ongayithokozela ukuthi emafonini amanje kuyaqabukela ukuthi kube khona i-flashlight engaphambili nangemuva. Uma ibheda le engemumva ngiyakwazi ukusebenzisa le yangaphambili and futhi iyifoni iyifoni engafi kalula noma ingawa endaweni ende kangakanani. Yingakho engayijabulela.

Gogo ave ethanda ukulalela umculo umaskandi uma eya ensimini ngoba lowo mculo loyo umenze abe nogqozi lokuthi aye engadini ayokwenza umsebenzi wakhe. Kumele ngabe uyawenza engadini ngoba umculo kamaskandi ubuyisa yonke imvelo, nanokuthi siphumaphi singabantu abamnyama futhi siyaphi. Yingakho-ke ekuthande kakhulu uma noma thiwa ilanga lishisa kanjani kodwa uyawuthola lawo mandla kuwona kuwona umculo aphinde aphinde awuthande kakhulu ngoba usuke uchaza ngemvelaphi yethu samaNguni.